Ubuchwepheshe busungule amathuba amasha emidlalweni yezingane. Uyazifundisa ngokuxhumana, futhi uyazijabulisa, kodwa kudinga ukulunganisela. Izingane zidinga ukuhlanganyela emidlalweni yangempela esebenzisa umzimba nobudlelwane obungoboqobo, ukuze zikhule kahle nangendlela efanele.